Dumela motswalle, jwalo ka ha o ne o tseba hore ke tseleng e tlang Kapa moo. Ke felletswe ke mafura ke setse hanyane hore ke tle ke fihle Kapa. Ke kopa hore o ntlela ka mafura kapa o rome motho e mong ya tla kgonang ho ntlisetsa mafura ana. Re eme pela Huguenot Tunnel, e tlo re kenyang ka Kapa. Ke ile ka lebala hore ke nne ke tlatselletse mafura ana ha ntse re feta moo a tshelwang teng. Ke kopa hore o mphe nomoro ya hao ya banka hore ke kgone ho romela tjhelete ya mafura ana. Koloi ya ka e sebedisa unleaded ninety three, le ha o ka tla ka dilitara tse hlano fela, di tla be di lekane. Ke tla reka e nngwe garagegng e qalang ha o kena ka Kapa.

Hore bakganni ba tshwanang le wena ba dule ba itshirelleditse tseleng, ba lokela ho etelletsa pele mekgwa ya ho kganna ya ho itshireletsa. E kang ho boloka sebaka se sireletsehileng ho latela sebaka. Ho hlokomela tikoloho ya bona le ho lebella dikotsi tse kang neng tsa hlaha. Ho feta moo, ba lokela ho dula ba itlama ka mabanta a pholoho, ba qobe ditshitiso tse kang ho sebedisa mehala ya bona ba ntse ba kganna. Mme le ka mohla, ba seke ba kganna ba tahilwe kapo ba kgathetse, ho hlokomela koloi ka mehla jwalo ka ho hlahloba kgatello ya mabidi le mariki, le hona ke ha bohlokwa. Ho feta moo, bakganni ba lokela ho ela hloko maemo a lehodimo le ho fetola lebelo la bona ka nepo. Ka ho latela ditataiso tsena, le ho dula ba fadimehile, bakganni ba ka fokotsa haholo kotsi ya ho ameha kotsing le ho fihla moo ba yang teng ba sireletsehile, ka nako tsohle.

Ke ikutlwa ke halefile ka taba ena hobane, ba re dumeletswe hore re reke ditekete, ba tseba hore ba tlamela hore ba tle ba tlo re lata Mantaha hoseng. Empa ha hona motho e nkilweng ke terene ho ya mosebetsing. Ha ke ke ka fihla le mosebetsing, ke bile lata. Ke ile ka tlamela hore ke founele mosebetsing le ba jwetse hore tsatsing lena, ha ke tlo kgutla, ha ke tlo kgona ho fihla ka lebaka la hore diterene ha di sebetse. Eng halefisang haholo ke hore ha ba re jwetsa lebaka ka, kapa ha ba re jwetse mabaka a hore hobaneng diterene di sa tle di tlo nka batho tsatsing la kajeko. Letsatsi la ka le tsamaile hampe haholo hobane, ha ka kgona ho hatisa tjhelete e ne ke tlamehile be ke e hatisitse tsatsing lena mosebetsing.

Ee, ke ya rata maeto ana, hobane a hlabolla moya wa ka. Ke kgona ho bona dibaka tseo ke sa di boneng ka mehla le mehla ha ke dutse hae. Ke kopana le batho ba batjha beo ke sa ba tsebeng. Mme he re kgona le ho reka dijo tse ngata tse re ka di jang leetong lena. Leeto lena ke le ratela hore re kgona ho kopana le batho, ke kgona ho ja dijo tseo ke di batlang, hobane mang le mang o tla be a bolokile tjhelete e lekaneng ya hore a reke dijo tseo a di batlang. Ke ka hoo ke ratang maeto a matelele.

Selemo se fetileng ke utlwile ho thwe bo bo bo raditekesi ba etsa mehwanto bakeng sa hore hona le di E-hailing services tse keneng, tse tshwanang le Bolt le Uber. Ba bona eka batho ba na ba tlo nka bapalami ba bona mme kgwebo tsa bona di wele fatshe. Ke ile ka angwa ke mohwanto wa bo raditekesi ha ntse ke kena sekolo se tlase. Bo raditekesi ba ne ba lwanela hore tjhelete ya mafura e nyolohile, empa mokgatlo wa ditekesi o ne o hana hore ba nyolle tjhelete eo bapalami ba tlamelang ho e patala.